Okay, makhulu, umahluko okhoyo phakathi kwe-SMS noWhatsApp kukuba xa uzawuthumela i-SMS bekufuneka ube ne-airtime okanye ube nee-SMSs. Xa uzawuthumela uWhatsApp kufuneka uthenge into ekuthiwa yidatha. Kulapho iza kunceda ukwazi ukuthumelela nabani na umntu osebenzisa uWhatsApp idatha kwaye uWhatsApp awukwazi uthumelela umntu uWhatsApp ongasebenzisi uWhatsApp. Ukwazi ukuthumelela umntu kwanaye osebenzisa uWhatsApp. Kwaye kulula and kulula, kuyasinceda kwaye ukuseyiva nee-airtime for ukufowuna ngelinye ixesha. Ngoba kwalapha kuWhatsApp uyakwazi ukungena kuWhatsApp uphinde ufowune, loo nto iye ibe yinto elula kakhulu.

Mna ndizibona ziluncedo kakhulu uba kubekho ezinye iiwebhusayithi ezikhoyo ngoku. Kumagciza omculo, loo nto iye ibenze bakwazi umculo wabo ukwazi ukumanyelwa nangaphandle kwelizwe lethu not iAfrika kuphela. Loo nto iye ibancede ekubeni lukhule izinga labantu abakwazi umamela imiculo yabo kwaye nokwaziwa jikelele ngenxa yokucula, iye loo nto ikuphuhlise kwaye ikwazise uba ubani ukucula ingoma ethile ibisanda kuphuma xesha liphi.

Into endinoze ndiyenze ukuze kungazubakho magingxigingxi xa befuna kukuba kukho into ebizwa kule mhle kuthiwa yiWi-Fi, leyo iba yidatha ekwazi ubanceda ukuba bakwazi ukungena kwi-intanethi nanini na, besebenzisa iinto zeteknoloji. Loo nto iye ibenze, ibanceda ukuba bakwazi ukungena nakweyiphi na iiwebhusayithi abakwazi ukungena kuzo kwaye eziza kubanceda kwizifundo zabo.

Into endinoze ndiyenze kukuba, sukubaphendula ngaloo maxesha kuba ke ngamanye amaxesha abafuni uphendulwa ngaboyekwa nje ube wena umblokile kungekho nto ikudibanisa naye, ngoba ayikho enye into onoyenza. Okanye uyakwazi ukuripota kula makhasi onxibelelwano uba ubani uthethe into ongayithandiyo.

Mna ndinoba ngumzali wayo ndingayithengela kuba kwezi ntsuku zibalulekileyo ifowuni yeyona inceda kakhulu nokuba umntana afumaneke phi. Ifowuni kule mihla yeyona inceda nokuba abantwana bakwazi ukufunda izinto eziphangaleleyo kweli lizwe nje. Nangona ke ngelinye ixesha ifowuni iye ingancedi kakhulu kodwa ke iye incede naxa umntana umfuna wena usemsebenzini, esekhayeni, ukwazi ukuthi ufowunele. Kwaye iyamnceda nokuba umntana ngelinye ixesha ahlale endlini abe bhizi nefowuni yakhe, ngelinye ixesha angabikho phaa phandle apha edlala nabanye abantu.

Owu! Ndiziva loo nto iyinto ebuhlungu kakhulu ngoba kwamaxesha amaninzi uyakwazi ukuthenga idatha eninzi ibe izawuhlala ixesha elifutshane, loo nto iye inyanzelekise ukuba ithi idatha yakho isekhona, iseninzi, inkampani iveske iyithathe. Loo nto yenza uba funeka uphinde uthenge enye, loo nto yenza ukwazi uba idatha uyithenge kakhulu.

Loo nto ziba luncedo kakhulu kubantu abathetha isiXhosa ngoba kulapho abantu bezokwazi ukuyiqonda into ebhaliweyo kwaye uba benemibuzo bakwazi ukuya kwiibhanki ababhanka kuzo.

Izinto ezikhokelela kolu tshintsho kukuba iindaba ngoku ziphuma ezithivini kumabonakude kwaye ziphinde iindaba ziphume kwalapha kwiifowuni ezi zethu sizisebenzisayo. So, yeyona nto eyenza anciphe amathuba wokuba abantu bakwazi uthenga amaphephandaba.

Indlela onozikhusela ngayo kwezoo ngozi xa ukwiWi-Fi yamahala kukuba ungenzi izinto zakho zebhenki okanye iinto zakho ezibalulekileyo ngokhonektha ingozi ingenzeka nangantoni na. Kwaye andiyiboni iyinto entle nokuba ukwazi usebenzisa iWi-Fi yamahala. Ewe, iba luncedo mhla, ngemini kaxakeka kodwa ke yeyona nto iyawukhe iba lungise kuba kwezi ntsuku siphila kuzo zonke izinto zethu zilapha ezifowunini zethu.

Abantu abadala abaninzi abaziqhelanga ngokuba ezi zinto zooWhatsApp zizinto ezifika nathi nolutsha ngoku. Into endinokuthi ndiyicebise mna kukuba umntu omdala ndiyibona ingathi yindlela elula yokuba akwazi ukusebenzisa uWhatsapp, umntu unoba nemfonomfono esebenzisa uWhatsApp ukuba enze i-voice note. Ngoba kulapho indlela yokuthetha nantoni na into ofuna ukuyithetha ifike kalula emntwini, ayive ngolu hlobo uyithetha ngalo.

Ukubakho kweemfonomfono kuye kwenza izinto ngelinye ixesha zaba lula kakhulu ngoba kulapho ngoku ufumanisa zonke izinto ezisemthethweni nezinye izinto ziba kwiimfonomfono. Ezinye nizofumana ngokwe-SMS zenu okanye ngokwe-messages okanye nizibone kula makhasi onxibelelwano. Ndiyibona iyindlela elula ukuba wonke umntu uba nendlela elula yokwazi ukufumana ulwazi oluthile alidingayo kwaye iindaba zingakwazi ukumphosa ezibalulekileyo.